Sena se bakuwe ke taba ya hore dibese di tsamaya ka nako, mme ditekesi tsona o e thola nako e nngwe le e nngwe o e batlang ka yona.

Letsatsing leo tekesi eo e ne e le sekorokoro sena sa haesale. Ebile e na le ho thuswa ka hare ho tletse marwele ka hara yona. Ekare ha se tekesi ya bapalami. Ha ke sa bua le ka mokganni wa yona. Mokganni wa yona e ne ekare ha o tsohile hoseng feela, a sa hlapa. Diaparo tseo a neng a di apere di ne di hlalosa hore motho oo o qetetse kgale ho di hlatswa.

Ke nahana hore ha se tsela e lokileng, hape ke tseba tsela, ke tseba lekeisheneng le ileng la tuma haholo e leng la Soweto. Moo batho ba bangata, batjha ba bangata ba ileng ba ba teng hona moo ka di sixteen tsa June. Ho lwanela tokoloho eo re e fumaneng.

Ho bua nnete, fela ha ke lakatse ho ba mokganni wa tekesi hape nkekebe ka kgothalletsa bana ba ka ho kganna tekesi. Hobane tekesing ho na le dintwa tse ngata, hape o kekebe wa tseba hore lefu la hao le neng moo, hape ha ho ya bolokeha tekesing. Hape o tsamaya o laetja, batho ba bangata ba mefutafuta. O kekebe wa tseba le hore ke ofe eo a tla tla ao hlasela ka letsatsi le leng.

Ke hlokometse hore batho ba bangata ba hloka, dijo hobane bese ha e tsamaya e nka nako e telele. Mme ha se kaofela re ka kgonang ho reka dijo tse lekaneng hore re je tse le hodima bese e tsamaya nako e telele. Ke ntho e kileng ka e hlokomela le batho re le batho ha re lekane ka mona ka pokothong.

Ho ya ka nna tse paqameng, mona na ho pakwa hantle ka nepo, empa ho na le bane ba qalang ho fihla. Ba sa etseng dintho ka nepo, ba sa pakeng hantle. Ba batla ho dula ba jwetswa tsatsi le tjhabang le le dikelang hore mona ngwaneso ho pakwa tjena.

Ha ne re tsamaya re nkile leeto le le lelele, re ya Gauteng ho tloha Qwaqwa. Re tsamaile le batho ba DA ka beseng. Ene, ho ne ho le monate hobane dijo di ne di le teng. Re ja dijo tsa hoseng le tsa motshehare le mantsibuya. Re tsamaile e sa le hoseng, ra fihla moo hora e le ya motshehare, ya twelve O'clock.

Ho bua nnete, ho ya ka nna ke ikutlwa ke le hantle hobane ke yona ntho e re e batlang eo ebile e seng ke yona ntho e re e batlang. Ke ntho eo nna ke e ratang hore koloi e ska bapala tseleng e nfihlise moo ke batlang ho ya ka nako.

Eya nkile ka fumana nkile ka ka sebedisa ka sebedisa metro rail ebile ebile tsela e ntle. E ne sebedisa metro train. Le hape ho na motho nka kgothaletsa motho hore ae sebedise.

E le kannete, batho ba seng ba hodile ba tshwarwa hantle hobane ba tseba hore meriri e moputswa ya hlomphwa. Mona na sebakeng sa haheso ha ke so kopane le moo ba sa tshwarweng hantle ha e lo bua nnete.

Ha line e tjhesa, nke ke bone ka batho ba bangata ha ba tletse toropong. Ebile taba eo e atisa ka taba ya ntho, ha batho ba hola sassa tjhelete ya bona. Hangata sephethephethe sena se ba se ngata haholoholo nakong eo ya batho ha ba lo hola.

Kgotso kantorong ya dibese, re mona seteisheneng mme ha re bone bese e fihlang, se re na le hora kaofela e sa fihle. Ne ke kopa ho botsa hore bothata ekaba ke bofeng? Hobane kgale re eme ebile nako ya rona e se e senyehile.

Dumelang bonkgono le bontate moholo mona le bua le Prince ka sebele. Ho na le koloi e hlophetsweng lona ho le lata mahae ebile e be e le kgutlisetse, mme koloi ena e tla le lata hoseng ka hora ya borobong mohlaena. E mong le e mong e tlo mo lata ka hora ya borobong. Mme e be e le kgutlisetse hae ha kereke e tswa. Mme koloi ena e tla be e le kgubedu ka mmala. E tla be e kgannwa ke abuti Ngematotso.